Eminye yemifino endinokuyityala kwixesha lasehlotyeni ziitumata ziipepazi, eggplants, kuquka iimbotyi kunye namathanga. Ukanti ndingatyala nekherothi nebrokoli.

Iimbotyi zisinika iintlobo ezahlukeneyo zezakhamzimba. Kuzo sifumana ii-proteins, fibre, vitamins nee-minerals. Ziphinde iimbotyi zibe luncedo kwimpilo yethu. Ziluncedo ekutyiseni, kwintliziyo, kwiswekile yomzimba, ukanti nakwindlela imizimba yethu ejongeka ngayo.

Nangona ukusetyenziswa kweerobhothi noomatshini xa kuqokolelwa isivuno ezifameni kuye kwabangela okanye kuye kwanegalela kwintswelangqesho kwilizwe lethu, kodwa zikhona iingenelo ezintle ngazo. Ngokomzekelo ngaphambilana xa kuqokelelwa isivuno esinjengeembotyi, kufikelelwe kwixesha lokuba ziyabhunwa nobhunwa, ezo zinto ezo beziye zibangele izigulo ezithile ebantwini ezinjenge-TB, ezinjengesifuba ngenxa yokuqhuma kwazo, yaye abantu bebengenazo izinto ezaneleyo zokuzikhusela kuzo. Kodwa ukusetyenziswa kweematshini neerowubhothi zenze abantu bakwazi ukukhuseleka empilweni. Sekunjalo kuquka nexesha. Kuye kwakwazi ukwenziwa isivuno esikhulu yaye kukwazi uba kuvunwe ngexesha yaye izinto zifike ngexesha elifanelekileyo.

Singurhulumente singancedisa ngokuthi sinixhase ngomyinge wemali ethile noxhaso lobuchwepeshe kuquka uphuhliso lweziseko ezingundoqo. Ukanti singanifundisa nezinye iindlela zolimo nofuya ezinjengokulondoloza amanzi, ukukhuthaza izityalo ezikwaziyo ukumelana nembalela nokutyala izityalo ezahlukahlukeneyo ebizwa ngokuthi ngolwasemzini yi-crop diversification. Singancedisa nakukutya kwemfuyo okudingekayo, kuquka amachiza wayo.

Indlela endizokululwa ngalo ukhula, ndizoqala ngokuluxhwitha, ukulihlakula. Okanye ndisebenzise ezinye iindlela ezibizwa ngokuba yi-herbicides, olu uhlobo kukusebenzisa amachiza enzelwe ukubulala ukhula. Ukanti ibe khona nenye ekuthiwa yi-pre emergency herbicides, yona uyifaka ngaphambi kokuba ikhula livele nalo lichaza. Ukanti likhona nelinye ichiza endinokulisebenzisa ekuthiwa yi-post emergency herbicide, yona uyifaka ngaphambi kokuba ikhula livele. Ukanti ezinye iindlela endinokuzisebenzisa kukugquma izityalo. Ukanti ukusebenzisa nenye ekuthiwa yi-mulching, yona kukusebenzisa indiza namakhuni ukugqumelela umhlaba.

Ukufumana uqeqesho olufanelekileyo koomatshini abasetyenziswa efama namachiza, ukuthi ngelasemzini ii-chemicals ezizobe zisetyenziswa apho efama. So wonke umntu umele abe kanti uziqeqeshelwe ezi zinto. Kwakhona, ukunxiba impahla ezikhuselekileyo, ukuhlala ndisenza uhlolo nokuqaphela izinto ezinokubangela iingozi nokuba nezinto zoncedo lokuqala, ukuthi ngolwasemzini i-first aid kit.

Into yokuqala endinothi ndiyijonge kukuba ingaba unawo na amava kwezolimo. Mhlawumbi akadanga wasebenza kwifama enkulu kodwa ngokuqhelekileyo amaxesha amaninzi kubantu abakhulele emakhaya iigadi zikhona, amasimi akhona. Ingaba unawo na amava kwezo zinto? Ukanti enye ubudlelwane bakho nezilwanyana bunjani? Ingaba ungumntu oqheleneleyo nezilwanyana? Kumakhaya maninzi imfuyo yinto ekhoyo nokuba luhlobo olunjani lwemfuyo. So, ingaba ungumntu oqheleneyo na nemfuyo? Zizinto eziphambili endinothi ndizijonge ezo emntwini endijonge ukumqesha kwifama yam.

La maphulo asincede kakhulu. Ngokomzekelo kwindawo endihlala kuyo yeyona ndawo inentswelangqesho enkulu kakhulu, babe bebaninzi abantu abalulutsha abafundileyo. Kodwa ukufunda ngezolimo nokufuya kuye kwavula amathuba emisebenzi amaninzi kuba uninzi lolutsha luye laqalisa ukufuya iinkukhu bathengisa amaqanda. Okokuqala ikwazile ukuyinyusa neikhonomi yedolophu iyodwa kuba bekukho ixesha apho amaqanda ebekhe adura kakhulu, abantu bengakwazi uwafikelela. Kodwa kwaba bantu bafuye iinkukhu bebekwazi uwathengisa ngamaxabiso afikelelekayo. Ukanti enye into eyenza umdla kwezolimo kukuba nokuba ulime indawo encinci okanye unemfuyo embalwa, uhleli uza mdinga laa mntu umnye okanye babini apha ekuhlaleni unokwazi ukubaqesha kweli shishini lakho. So yenze umehluko omkhulu kakhulu.

Izinto esinokuzityala ngexesha lembalela, ezinye zazo yi-sunflower neembotyi. Masiqale sithethe nge-sunflower. I-sunflower yona singayityala ngexesha lembalela kuba ineengcambu ezinde ezinokwazi ukufikelela kumanzi angaphantsi komhlaba. Kwakhona imbewu yayo ayidingi manzi maninzi. Then sidlulele kwiimbotyi. Nazo iimbotyi ziyakwazi ukumelana nembalela. Iimbotyi zona zineendlela ezininzi zokuziqhelanisa, kuquka ukuba namanzi awoneleyo eziye ziwaqhubele kwi-osmotic adjustment nakwi-stomatal control. Zonke ezi zinto zibangela iimbotyi zikwazi ukugcina uxinezelelo yaye ziqhubeke ne-photosynthesis naphantsi kweemeko ezinzima.

Imveliso kwezolimo inefuthe kakhulu kwixabiso lokutya. Ndiye ndanelungelo lokuhlala kumda weMpuma Koloni kunye neKwaZulu-Natal. Ezi zineedolophana ezimeleneyo endiphila phakathi kwazo zombini. Ndiye ndaqaphela kwicala laKwaZulu-Natal kumhlaba wakhona, imifuno enjengee-peppers, amazambana nezinye nezinye ayiyonto ephuma kakuhle kumhlaba wakhona. Ukanti kweli cala laseMpuma Koloni zizinto eziphuma kakuhle kakhulu. Into endiye ndayiqaphela xa uthenga ukutya kweli cala labo, ukuthenga imifuno idura kakhulu kwicala laKwaZulu-Natal. Kodwa xa uthenga kwiidolophana okanye kwiivenkile zaseMpuma Koloni ziyafikeleleka.

Kubalulekile okokuqala uqiniseke ngemeko yomhlaba ngaphambi kokuba ufake izityalo zakho. Ngokomzekelo imihlaba yohlukile ngokwendawo ekuyo. Umhlaba othile not wonke umhlaba ukwazi ukuvelisa zonke izinto, umhlaba othile uba nezinto oye uzivelise ngendlela efanelekileyo. Uba uye walima into engakwazi uveliswa kakuhle ngaloo mhlaba, ungaphela usithi lo mhlaba awunamveliso kanti le nto uye wayityala kulo mhlaba ayikwazi ukuwuvelisa kakuhle. Ngokomzekelo kule indawo ndikuyo ngoku izinto eziye ziveliswe kakuhle ngumhlaba wakhona yaye azidingi mandla amaninzi ekuzinziseni yibhanana, ngumoba ngamadumbe, yibhatata. Ngoba ngumhlaba okufutshane nolwandle kwakhona ngumhlaba oyisanti, zezona zinto ezivelisa lula. Ezinye izinto ziye zibhitye zingazivelisi kakuhle.

Mayibe ziindawo ezikhuselekileyo neendawo olugadiweyo ukhuseleko. Oko kuthetha ukuthi xa kuthiwa ulimele, uncedo lokuqala lukwazi ukufumaneka. Kwakhona mayibe yindawo ekwaziyo ukujongana nempilo yabantu ngoba zininzi izinto efama eziye zichaphazele impilo yoluntu enokwenza ke ngoku angakwazi ukuqhubeka esebenza kakuhle. Kuquka neempahla ekumele zinxitywe ndim njengomfama, mayibe ziimpahla ezikhuselekileyo kuba ininzi into engenalo ukukhuseleko.